Nka ba eletsa hore mehla le ka matsatsi ha ba qeta ho tsoha, ba tla tlameha ho theoha betheng ebe ba ikwetlisa. Le ha ba sa ikwetlise hantle empa ba ikwetlise nakonyana ho fihlela mmele o tlwaela ebile ba kgona ho etsa tse ding tse ngata hore ba e fumane ba ena le bophelo bo botle bo sa fokoleng.

Nka rata ho bapala papadi ya bolo ka ha yona ere thusa hore re ikwetlise pele re ya ho ya bapala. Ha ho ikwetlisa hona, ho nehana bophelo bo botle.

Kene ke le motenya ha ntse ke hola. Ka ha ke ile ka thuswa ke ntate o mong ya neng a re kwetlisa, a re .

Ngwanaka, ke rata ho bua ka sebapadi sena ka ha se mbapalla hantle, se kgona ho bona se tla etsahala ka pele, se kgona ho nka qeto ka pele.

Bongata ba bona bophelo boo ba re bontshang bona ha se bophelo ba nnete boo ba bo phelang. Ba rata ho etsa e ka hore ba ebe le balatedi ba bangata, ba ena le tshepo seo ba se etsang se tla lefa ka le leng.

Dumelang sepoleseng. Ke le letsetsa tjena hobane re utswetswe thepa ya ho ikwetlisa. Thepa e utswitsweng mona ke thepa ekang motjhini wa ho matha, bolo, diaparo tseo re tlang ho di apara ha re ya ho ya bapala. Dintho tseo di le kaofela di ka etsa dikete tse leshome le metso e mebedi.

Ke bontsha ka hore ha ba le teng haufi le moo ke dulang, ke ye ho ya ba shebella. Ha ba le hole moo ke dulang ke kgona ho ba shebella televisheneng. Ha ke tsamaya ka koloi teng, ke kgona ho mamela seyalemoyeng hore ba ntse ba ya jwang?

Nka ba bolella hore ba bapale papadi e nngwe le e nngwe e teng, ka ha re sa tsebe hore ke mang ya shebileng. O ka iphumana o tswelletse bophelong. Hape dipapadi di thusa hore re se ke ra e fumana re etsa ntho tse sa lokang. Pele re etsa ntho tseo tse sa lokang, ba lokela ho kena dipapading ebe bophelo ba bona bo eba matsohong a matle. Ka ha ba qetella ba nahana ntho tse ntle feela ka menahano e phodileng.

Ntho e kgolo e kileng ka e bona ka nako eo, ke lethabo le neng le tletse ka hara batho.

Nka eletsa batswadi hore ba ise bana moo, ya ba bontsha ditulo tse kang tseo. Le hore ba ba bolelle hore ho bohlokwa hakakang hore ba iphumane ba le moo.

Ke hane ke qeta ho kenella sehlopha se seng sa kwana se bitswang Juventus FC. Moo ho teng ke ileng ka bapala hantle, yaba monna enwa wa tla ho nna ho tla ntjwetsa hore .

Nka etela ofising tsa mmuso hoba bolella hore ho bohlokwa hakakang hoba teng ho ntho e nngwe le e nngwe moo re dulang. Hobane re dula le bana eleng horeng ba rata ntho tse fapaneng, ha ba tshwane.